Umfundi kamatikiletsheni, ngingamuchazela ngezikweletu zokufunda, phecelezi student loan, ezihlinzekwa emabhange. Ngiphinde ngimuchazele ubungozi bazo lezizikweletu. Izikweletu zikhona mpela imali oyibolekwa yibhange uma ngabe ufunda, ikubhadalele ikhokhe ufunde uqede. Kodwa ubungozi bazo lezi zikweletu ukuthi, uma ngabe ufundile usufuna umsebenzi lo owufundele ukuze ubekwazi ukubhadala lesiya sikweletu ungawutholi loya msebenzi, ugcina usuthola umsebenzi omncane okhokhela imali ephansi okokuthi lesiya sikweletu awusakwazi ukusikhokha, ngoba uhola imali ephansi. Lokhuyana kugcina kukufaka ey'kweletini ebizwa nge-credit bureau .

Ukuba ne-ephu yasebhange kumakhalekhukhwini wami kwenze umehluko omkhulu kakhulu, ngoba uma kumele ngithumele omunye umuntu imali akusadingi ukuthi ngihambe ibanga elide, ngisiya ebhangeni ukuyofaka ukuyothumela leyo mali. Kodwa loba ngikuphi ngiyakwazi ukumthumela umuntu imali nge-ephu. Ukuze ngi-check-e ukuthi nginemali ebhangeni nginamalini, akusadingi ukuthi ngihambe ibanga elide ngiye emshinini ngiyobheka ukuthi nginamalini, ngikwazi ukubheka nge-aphu. Noma ngifuna isikweletu sasebhangeni ukuthi ibhange lingiboleke imali akudingi ukuthi ngize ngiye phakathi ebhangeni. Iyakwazi, ngiyakwazi ukucela leso sikweletu nge-aphu, umakhalekhukhwini loba ngikuphi isuke ingisevele isikhathi eside kakhulu.

Umalume osekhulile , umalume wami osekhulile ongakholelwa ekubekeni imali ebhangeni okholelwa ukuyibeka ngaphansi kwamatilasi, ngingamuchazela ukuthi akuphephile ukuyibeka imali ngaphansi kwamatilasi, ngoba amagundwane angangena ayidle ayiqede. Amasela otsotsi bangangena iy'gebengu zingangeni ziyithathe leya mali. Ibe kanti uma isebhangeni isuke iphephe kakhulu, ngisho nama-chargings akhona, isuke inga-charge-i kakhulu mayisebhangeni. So ngingamuxwayisa ukuthi isuke ingaphephile ma ingaphansi komatilasi. Namanzi asangangena endlini uma kunganetha imvula kakhulu, ama-floodings, ayimoshe leya mali or indlu isingasha ishabalale leya mali, ibe kanti uma isebhangeni .

Ngiyi-ejenti yomshwalensi womngcwabo, ngisiza umnikazi wepholisi ukuthi aqonde isikhathi sokulinda. Imigomo engingayilandela ukuqinisekisa ukuthi umnikazi wepholisi uthola ukwesekwa akudingayo. Ngingabe ngimthumela ama-SMS, athole ama-SMS, amameseji efonini yakhe, njalo nencwadi ngabe ngihlala hlala ngimuthumela, ekhelini kule address angiphe yona. Nokuningi nje akudingayo ngimuhambele ngiyoshekha ukuthi ngibe ngimubuzisisa njalo ukuthi uzwisisile kahle uma ngabe ungabuzizisiswanga ungangibuza ngikuchazele.

Inqubo yezinyathelo nesinyathelo sokuthatha umshwalense wemoto. Ulwazi, yiluphi ulwazi oludingakalayo futhi yiziphi izinto ezibalulekile ukusetshenzelwa phezu kwazo? Umuntu othatha umshwalense wemoto, kumele abe wumuntu osebenzayo ukuze akwazi ukubhadala lomshwalense. Njalo kumele kube umuntu onelayisensi ukuze imoto yakhe ihlale nje iphephile. Njalo le layisensi yakhe kumele ibe yilayisensi esinesikhathi eside, esayithatha okokuthi i-experience yokudrayiva sekanayo. Lowo muntu kumele abe ngumuntu ongahlali e-under influence of ama-drugs.

Abantu abajwayele ukuboleka imali bengaqinisekisa kanjani ukuthi abagcini sebethembele ezikweletini ukuze baziphilise? La bantu abasuthiseke ngakhona lokhu okuncane abanakho. Behlise izinga labo lokuphila, bangaphili impilo engaphezu kwamandla abo. Njalo, iy'ndawo zokuhlala kungabi izindawo ezidula kakhulu. Izikole zabantwana lapha abafunda khona, kungabi izikole ezidula kakhulu nokudla, nokugqoka, ngisho nemoto abahamba ngazo. Bangasebenzisi izinto ezingaphezu kwamandla abo ezingaphezu komholo wabo like iy'moto ezi-too expensive or iy'mpahla ezi-too expensive. lokhuyana kuyabenza, kungabenza badiphende entweni abaphila .